Ee, re le Basotho ho na le mekgwa e mengata eo ra iponahatsang ka yona merafe e meng. Lelapi la rona la seshweshwe ha se lelapi le tlwaelehileng le sebediswang ke merafe e meng. Katiba ya rona ya moseme ee, le yona ha se katiba e merafo e meng e nang le yona. Ke yona, ke tsona ntho tse pedi tse re ka ikarohanyang le merafe e meng. Lelapi la seshweshwe le katiba ya rona ya moseme.

Mokgwa oo bana ba rona ba aparang ka bona kannete ona ha o kgotsofatse hohang. Ha e le bana ba rona bona ha ba sa apara hohang. Ha e kgotsofatse, ha jese ditheohelang. Ene ntho e utlwisang bohloko, motho ha a shebe le hore na mmele wa hae wa tshwanelwa na? O ya ka mora fashion, a sa shebe hore na mmele wa ka o loketse ntho e ke apereng. Ke yona ntho e leng hore nna e ye e ntule nyana ka mokgwa o seng hantle. Ho tloha moo, motho ha a tshwaneleha a le motle ha kena taba. Empa ba bang mmele e meholo, motho a ba apara ntho tse kgutshwanyane ha e hantle hohang.

Nna ke apara ntho e leng hore ha ke e apere ke ikutlwa ke le motlotlo. Hore na ke ntho ya bo ntate, kapa ke ya bo mme ha ke na taba. Ha feela ke ikutlwa ke le hantle ka e apara. Ene tabeng ya tekatekano re a lekana le bo ntate, akere ho tla tswa ka hore na ke mang a nang le tjhelete ya ho reka eng?

Ntho ya pele e ke tla etsa ke ho botsa mosebetsi wa ka lebenkeleng hore ho thile ke tle le sekipa sa mang-mang. Ekaba ke mang mang-mang eno? O mpontshe tsona dikipa tsa bona ke kgone ho kgetha ho tsona. Ke yona feela ntho e ke tla etsa. Motho a sebetsang ka lebenkeleng tlamehile a ba ba le tsebo ya tsona.

Ena yona e tlo batla e le thatafalla haholo hobane mo ho etswang di-fabric ho tloha moo di etswang teng ho fetohile. Ho so sebetsa merafe ena e meng e tswang ka ntle. Ntho e re ka e lokisang ka yona ke hore re tlohele ho nka diphahlo tse tswang merafeng mafatsheng a ka ntle, re late diphahlo tsa rona hantle-ntle naheng ya rona hona mo di tswang teng. Moo motho a qadileng hantle a tseba hore na di etswa jwang? Kopanywa eng le eng? Ke ona feela re tla oo kgutlisetsang diaparo tsa rona serithi le maemo a hodimo.

Diaparo tsa setso di batla di le thekonyana e boima. Jwale re ka se kgone hore re reke diaparo tse ngata-ngata tseo re tla theohelang ka tsona diofising tsa setso. Hobane theko ya teng e batla e le boima ho feta tsena tse re kgonang ho kena ka shopong e feng, kapa e feng. O reke mosenyana o hantle o kgone ho theohela.

Modiyanyewe ke katiba e ntle, e ikgethileng ha bohloko. Ebile e ntle bakeng sa ho sireletsa letsatsi. Ha hona ntho enngwe kapa e feng e fetang katiba ya modiyanyewe. Le merafo e meng e na le dikatiba tsa yona, empa feela o tla bona batho ba ntse ba ya modiyanyewe. Ke katiba e ntle, le ha ho tjhesa letsatsi le tjhesa mona oo rwetse ya o sireletsa.

Ha e le hantle-ntle meedi e re ipehetseng yona ke hore ngwana o tlameha a latele setso sa bo ntate wa hae. Empa mehleng ya jwalo- jwalo ka ha basadi ba bangata re etsa bana ka ntle ho lenyalo. Re iphumana ngwana a latetse setso sa mme wa hae ka baka leo hore o siilwe le mme. Jwale o ka se kgone hore o rute ngwana setso sa bo ntate seo sa se tsebeng ka ntle le hore ntate o ntse a le teng bophelong ba ngwana. Ke ka hona o ka kgonang hore o mo etsetse setso sa bo ntate. Empa ha ntate a le siko bophelong ba ngwana, ke nahana hore ngwana o tlamehile a latele setso sa bo mme e le hore mme ho s'ka ba le ntho tseo a tla di fosa mme a bakela ngwana mathata. Ha o mo ananela, o mo kenya ka sedimo sa hao. Ho tla loka tsohle, ngwana e tla ba o tla latela setso sa hao.

Setso sa rona re le setjhaba se se ngata re se lahlile ho phela ka sona mehlena le mehlena hobane re iphumana re le nakong e leng hore mang le mang o maphathephathe matsatsi a mangata. Jwale ha re kgone ho ka latela meetlo ya rona letsatsi le letsatsi ka lebaka la mesebetsi eo re nang le yona, dikolo tseo re di kenang, jwalo-jwalo ho fapana. Ke ka hoo re sa kgoneng hore re etse meetlo letsatsi le letsatsi, empa re latela meetlo ya rona ha ho na le ntho e itseng e re qobellang hore re latele meetlo. Ene hape-hape le batho ba baholo ka malapeng ha ba sa le teng hore ba re bontshe tsela ya ho etsa dintho hantle. Jwale sebakeng sa hore re se ke ra etsa ntho tse fosahetseng, re latela feela tseo re di tsebang bonyanenyana boo re bo hopolang, ka nako eo re nang le mesebetsi e re tlamehang hore re latele meetlo ya rona.